Ku hlaya hungu eka ti dijithali swa pfuna swinene hikuva u kuma hungu endzhaku ka loko ra ha ku heta ku humelela endzhaku ka loko ka ha ku heta ku humelela mhangu ya kona dijithali yi hatlisa swinene ku ri u kuma hungu endzhaku ka loko ra ha ku humelela vubihi bya dijithali hileswaku u hlaya hungu eka ti digital devices leswi endlaka leswaku matihlo ya wena ma vaviseka kasi ku hlaya hungu eka phephahungu ro gandlisiwa u kuma hungu endzhaku ka loko ri humelele khale vupfuni bya phephahungu ro gandlisiwa hileswaku u hlaya hungu u nga vaviseki matihlo.

Vanhu va fanele ku tivisiwa ni ku lemukisiwa hi khombo ro hlaya hungu eka dijithali naswona ti source-ra leti tsalaka mahungu ya digital tin'wani ti suka ti nga ri ta ntiyiso kasi leti tsalaka a phephahungu ro gandlisiwa kusuka ku ri ta ntiyiso vanhu va fanele ku tsundzuxiwa hi swilo leswi leswaku va ta kota ku tlhelela endzhaku ka ku hlaya phephahungu ro gandlisiwa.

Ndzi nga tsundzuxa vinyi va netiweke leswaku data a yi faneriwanga ku pimeriwa nkarhi wo hela kambe ku fanele u tirhisa data ya wena ku fikelela laha yi helaka kona hikuva na wena loko u yi xava u yi xave hi xikongomelo lexa ku u lava ku yi tirhisa ku fikelela nkarhi wo leha laha u nga ta kota ku yi hetisela kona a swi laveki leswaku u xava data ya wena leyi u nga pimeriwa ku ri yi hela endzhaku ka masiku yo karhi kumbe ku expire endzhaku ka masiku yo karhi ko yona a yi se hela.

ku ya hi mina loko a ndzo tirhisa wi-fi yo tirhisa hi munhu un'wana na un'wana a ndzi ta yi tirhisa hi ndlela leyi a ndzi ta lava leswaku device ya mina leyi ndzi tirhisaka ha yona yi va na ku sirhelela ka yona yi va na ku sirheleleka eka network leyi leswaku vanhu lava tirhisaka wi-fi leyi yo tirhisa hi mani na mani va nga koti ku ri va endla khombo eka device ya mina ku ve ku yi kumbe ku yiva information ya mina eka device ya mina leswi hi swona leswi a ndzi ta swi endla ku ri ndzi sirhelela device ya mina kumbe information ya mina eka riqingho kumbe device or laptop yin'wana ya mina.

Xo sungula ndzi nga tsakela ku vulavula hi vunene vunene byo xava data hi ntalo tanihi xichudeni i ku u kota ku ri u nga kayeli kumbe ku salela ndzhaku eka tidyondzo ta wena loko u nga ku u xichudeni xo dyondza online learning u kota ku ri u kuma ti information leti u ti lavaka a online loko u lava eka ti inthanete kumbe online loko u lava ku tsala ti assignment kasi vubihi bya kona hi loko u tirhisa data ya wena hi xitalo hi ndlela yo ka yi nga lulameki leswaku yi ku sivela ku hlaya tibuku u tshama u ri eka ti social media to to fana na ti TikTok Facebook na ti WhatsApp nkarhi wo leha swinene.

Matirhiselo ya ku lemuka mbulavulo leswi hi xinghezi swi vitaniwaka non-verbal awareness i ndlela yo pfuna swinene eka vuxokoxoko bya siku na siku naswona yi pfuna swinene ku twisisa rungula leri nga ri vuriku hi marito ntsena leswi swi tirhisa miri mombo rito mahlo na swiendlo leswaku ku hlamuseriwa kumbe ku engeteriwa rungula.

Ina, mahungu ya vanhu lava dumeke i ya nkoka swinene eka phephahungu ndzi nga nyika xikombiso hi mahungu ya vatlangi va bolo loko ntlangu wun'we wa bolo a vavisekile kumbe a kumane na nghozi yo karhi ku fanele hi swi tiva leswaku mutlangi wa bolo a nge koti ku ti humelerisa eka ntlangu lowu landzelaka hikuva u kumane na khombo kumbe nghozi yo vaviseka.

Xivutiso lexi xi tshuxa mhaka ya nkoka exikarhi ka mfanelo ya xihundla na mfanelo ya vutivi bya vaakatiko leswi swi tika ngopfu loko swi khumba vanhu lava dumeke va artist va endla tipolotiki valawuri na van'wani lava endlaka ntirho wa mani na mani wu va na vutivi bya wona hi ku landza nawu munhu un'wana na un'wana u na mfanelo ya ku hlayiseka ka vutivi bya yena bya xihundla ku nga paluxiwi hi ndlela ya hi ndlela yo khunguvanyisa vutomi bya yena.

Xivutiso lexi xi tshunxa mhaka ya nkoka eka .

Ina, ndzi tshame ndzi nga va eka nhlangano wa nkoka kumbe ntlangu wa le ka inthanete loko wi-fi yi tsema ndzi nga swi langutelangi ndzi titwa ndzi tshovekile emoyeni hikuva a ndzi ri etlilasini ya xikolo leyi a yi endliwa eka inthanete ndzi titwa ndzi kayiveriwile hi nkoka wa wa information leyi a yi laveka leyi a yi ri ya nkoka swinene ku va yi kota ku ri yi ndzi pfuna ndzi pasa.

Xo sungula swipfuno swo dyondzela ekaya hileswi u va u ri na ndyangu wa wena leswi endlaka leswaku u nga tshami u ri na switirese kumbe ku ehleketa swinene u tshama u ri ehenhla ka nkarhi hikuva wa swi kota leswaku wa swekeriwa u kuma swakudya swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka na family support loko u ri na ntshikelelo wa miehleketa kasi swiphiqo kumbe swo biha leswi va ka kona i ku va u ri ka ndhawu ya ku yi pfumala esignal ya kahle ya ku khomisa netiweke hi swona swiphiqo leswi tsandzekisa loko u dyondzela ekaya.

Xo sungula ku khunguvanyisa nkarhi hi leswi ndzi hlanganaka na swona emoyeni wa mina riendzo leri landzelaka ra riqingho ri susumeta ntirho wa siku ngopfungopfu loko ri nghena hi nkarhi wa ntirho kumbe wa ntshamisano xo hetelela ku va ni nkucetelo lowu nga lavekeki navetiso ya nkarhi hinkwawo yi nga yi nga vanga nkucetelo eka munhu ku amukela ntirho lowu a nga wu laveki.

Switichi swa xiyanimoya leswi ndzi swi tivaka ni switori leswi ndzi nga tshama ndzi swi yingisela ndzi tiva munghana lonene fm leyi yi nga na Mina hi Mina ntlangu wa kona.

Ku hambana exikarhi ka Vodacom na Cell C, Vodacom two hundred and fifty ya ti-MB ya endla twenty nine rand kasi Cell C seven hundred and fifty plus one gig night owl yi koteka ku va kwalomu ka eighty rand kasi Vodacom one point two gig yi tshama eka eighty five rand ndzi pfumela leswaku u nga xava eka Cell C loko u lava data yintshwa hi vuhlayiseki na mali yoleye kambe Vodacom yi tika loko u ringeta ku va ni vuyele lebyi tiyeke bya netiweke le makaya.

Mina ndzi nga titwa hi ndlela leyi landzelaka xo sungula ku karhateka ni ku tsandzeka ku twisisa ndzi nga titwa ndzi karhatekile hikuva ndzi hakerile mali ya mina leyi kumekeke hi ku karhateka ndzi ri na ntshembo wa ku tirhisa data hinkwaro kambe ku hela nkarhi ka yona ku endle onge se ndzi lahlekeriwile hi mali ya mina xikombiso ndzi xave data ya one gig hi eighty five rand ndzi tirhisa ntsena four hundred MB kutani leyi sala yi hela ku fana ni ku xava swakudya u dya u nga heti swi lahleka.

Data ya ti-cellphone i minhlayo ya titlhakalo ya vutivi information hi xinghezi leswi fambisanaka hi ndlela ya digital exikarhi ka foni ya wena na netiweke ya cellphone ku fana na Vodacom MTN, Cell C, kumbe Telkom yi tirhisiwa loko u tirhisa inthanete hi foni ya wena leswi katsaka ku languta TikTok, WhatsApp, YouTube ku rhumela ti-email kumbe ku xava swilo online. Data ya ti-cellphone yi tirha hi ndlela leyi ku hlanganisiwa na netiwekke loko foni ya wena yi ni data yi hlangana na ti-tower ta ti-network cell towers hi xinghezi ta khampani ya cellphone ya wena kumbe network ya wena.

Leswi i swilo leswi u nga swi endlaka ku tiyisisa leswaku data ya wena yi tshama ku fikelela emakumu ya n'hweti xo sungula tima data loko u nga ri ku yi tirhiseni loko u nga ri ku tirhiseni ka inthanete tima mobile data swifaniso mavhidiyo ni switirhisiwa swin'wana swi nga endla update hi le ndzhaku ka app u nga swi tivi leswi swi ku sivela ku lahlekeriwa hi data hi ndlela yo ka u nga swi langutelanga xo hetelela tirhisa Wi-Fi loko swi koteka loko u ri ekaya eswikolweni kumbe endhawini leyi nga na Wi-Fi ya mahala tirhisa yona ematshan'wini ya data ya cellphone yi ku pfumelela ku hlayisa data ya wena ya bundle ku tlula nkarhi.